Router ke seng sa tse ding tsa di-technology tse hodimodimo tse ka o thusang hore o tlohelle ho ya lebenkeleng, o lo reka data kgafetsa-kgafetsa . Router ke se seng sa di-technology tse kenyang SIM card-e, mme o ka kgona ho reka data ha ngwe ka kgwedi. Bonyane o kgone ho bua le ba leloko ba le hole kapa ba le haufi. Router e thusa haholoholo mme ha re e charge-itse ha ngwe, e tla o sebeletsa letsatsi kaofela e ntse e le mono o sa e kenye data, mehla ena le mehla ena o kentse ha ngwe ka kgwedi. Re ka kgona ho bua ka yona ntho tse ngata router, hoba e sebetsa mosebetsi o mongata haholo. Le WiFi-eng o kgona ho e connect-a, mme o hole ho yona hape e sebetse.

Le tla utlwisisa hore dimmarakeng tse kgolokgolo tsa mehala ya thekeng. Mohala o na o no sa tlameha ebe o, o etsa hore o kgone ho kenya batho ba fetang ba bahlano, ka tlasa mabaka a itseng. Lebaka la pele ke la hore, hona le di-application-e tse hanang ho bapala ha mohala ona wa thekeng o tla kenya batho ba fetang ba bahlano. Lebaka la bobedi ke hore leshala la teng ha le dumelle hore le kenye batho ba fetang bohlano hoba, le tla imelwa ebe phone-u, mohala wa thekeng o so hana ho sebetsa hantle. Leshala la teng le se le fela ka pelenyana.

Mmino wa mose mawatle ha o tshware batho ba Afrika Borwa hantle, bongata ba bona o tshware hantle, ba bang haba tshwarwe hantle. O re ama haholo re le batho ba Afrika Borwa, hoba tsohle tse etswang ka mose mawatle batho ba rona ba Afrika Borwa la masea, le batjha ba rona ba lakatsa ho di etsa. Moteno o tenwang ka Afrika Borwa, ha esale wane wa rona wa pele. Mme re amehile haholo, hoba ho hlaha mmino o na wa batho ba sa apareng hantle, mme ba hlahisang ditho tsa bona di television-eng tse kgahlang ba ha rona ba Afrika Borwa mo ba qetelletse ba se ba lakatsa hore ekare ba ka tena jwalo le bona. Mme e ama setjhaba haholo, e re senyetsa le batjha ba rona beo re ba ratang.

Taba ya ho hloka seyalemoya tikolohong e re phelang ho yona, e re amme haholo re le setjhaba hoba re hlolwa ke ditaba tsa, tsa rona tsa setjhabeng. Ha re kgone ho fumana ditaba ka botlalo, mme nka thabela ha re ka ngolla ba diyalemoya tse kgolokgolo kapo councillor-a, mo-councillor-a wa rona, a mpa re thuse hore re fumane seyalemoya. Hoba rea sokola ditaba ha re kgone ho di fumana ka botlalo. Mme sena se a re ama hoba hoka etsahala ho thwe ho wa lwanwa lefatsheng la rona. Ebe ha re tsebe letho, kapo ebe ho hlahelletse ditaba tse ka amang setjhaba, ebe ha re di fumane.

Difilimi tse etswang ka Afrika Borwa ka monana, bo-New Born. Ke rata filimi e na e ho thweng ke New Born. Ke difilmi tsa tse ding tse ke di ratang, hoba di na le molaetsa setjhabeng. Di ruta batjha ka ho se tsubi dithethefatsi, kapa tsona di-drugs. Mme di ruta batjha, ka ho se inehele jwaleng. Di tshehetsa batjha haholo mme di ba bontsha lesedi ka boithuto le tsohle tse, tse batjha ba lokelang hore ba di etse. Di ya re thusa haholo re le setjhaba, mme ke rata haholo hoba di ruta le batjha hore ba se, ithuti dithobalano ba ntse ba le banyenyana.

Nka thabela ho buisana le bahaisane hore, jwaloka ha o kentswe Wi-Fi dibakeng tse ding tse ding e sa kenywa. Ho tjho hore ke kgethollo and-e setjhaba ha se ya thaba ka taba e na e etsahetseng. Ha ke nahane hore mang le mang a ka thaba ha tlotswe a sa kenyeletswa Wi-Fi, hoba ditaba di tla ba feta ka mehla le matsatsi. Ditaba tsa setjhaba ha bana di fumana ka botlalo, mme ba tla nne ntse ba di utlwa ka bo bare. Ba bang ba tla di ekeletsa ditaba, e be ba bua mashano, ba thetsa batho ba se nang di-Wi-Fi. Ba nne ba re ho etsahetse tjena, ho sa etsahala tjena. Ho betere re le setjhaba re ngolleng mo-councillor-a wa rona, re bueng le ena ka taba ena ya di-Wi-Fi hore, bonyane a mpa re kenyetse di-Wi-Fi, re tshwaneng le ba bang. Re kgone ho bona ditaba ha di etsahala le rona.

Dipontsho tse neng di etsuwa kgale kgale, ha di tshwane le tsena tsa hona jwale, tse seng di etsuwa. Mme tsena tsa kgale kgale, di ne di etsuwa ka bo kgauta, platinum-o ka di-mineral-e. Tsena tsa hona jwale di etsuwa ka di tshepe hoba, batho ba hona jwale. Ba utswa dikgauta tsena, mme ba etsa ka tsona , ba di rekisa mabenkeleng a dikgauta. Ke mokgwa o na le dipontsho tsa kgale e ne le tsona tse neng di le ntle, hoba mehleng ya kgale kgale nne di sa utsuwe mme nne di katuwa. Di shebuwa ka nqena le ka nqena. Ho na le maponesa a di shebang, hona jwale di se di nkuwa di utsuwa, dilo rekiswa mabenkeleng a dikgauta.